Ndi nga ṱalusa nyimele heyi ngauri muthu o ya a khou ṱoḓa tshelede dza UIF, a tshi sokou vhudziwa u pfhi sisiṱeme a iho muyani lunzhi lunzhi, ende a tshi khou fhedza masheleni a u ṋamela. Zwa tandululea nga he a dalela vhuṅwe vhupo vhu re na ofisi iyo.

Ndi uri vhathu a vha ḓivhi uri vha ḓo wana tshelede dzi linganaho vhugai hone dzi a lenga u bva.

Ndi vhona zwi songo tsireledzea ngauri a u ḓivhi uri afho kha vhuṅwe vhupo o mashango u hani hone vhugevhenga vhu hani nahone u nga si kone u renga nga tshelede yau kha vhuṅwe vhupo, zwi thusa uri u tshimbile nayo tshelede i kha khadi ya banngani.

Ndi ya uri kha renge nnḓu ine a i swikelela hu si ri nnḓu u itela u takadza vhathu hu no ri ene muṋe i khou mubalela.

Nga u fha vhathu vho fhelelwaho nga mishumo magavhelo ṅwedzi nga ṅwedzi u swikelela hafhu vha tshi wana miṅwe mishumo.

Muthu u tea u ṱuwa o fara tshiṱatamennde tsha banngani, bammbiri ḽa U nineteen, U eighteen hone na bambiri ḽi no sumbedza miholo yawe ngei ofisini dza UIF kana a nga zwi ita a khou shumisa founu.

Muthu u tea u shumisa thuu handirente ṅwedzi muṅwe na muṅwe u badela tshibugwana ngauri zwi ḓo mu thusa musi o welwa.

Ndi ya uri arali vha na tshelede ya dibosithi vha vhe vha nayo i nnzhi vha thomele ngayo phanḓa, zwi ḓo thusa uri yone vha ḓo vha vha khou i badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi i vhe isi nnzhi nnzhi.

Ndi ya uri u na medical aid u a wana thuso nga u ṱavhanya hone na mishonga u a i wana ende futhi i minzhi u fhira musi wo ya vhuongeloni ha nnyi na nnyi.

Ndi uri muthu a tshi tshintsha phini dzawe a dzi ite a eṱhe a sa vhoniwi nga muṅwe muthu.

Ndi uri sa hezwi vha sasthu ḓiwana vha khou ita zwa u kolodo vha vha vha sa khwaḽifai.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a vhe na ndindakhombo ngauri a hu na muthu o no ḓivha ḽa matshelo hone uri ndi wane uri ndindakhombo iyo i ya bveledzisa zwa u fulufhedzisa ndi nga ṱoḓulusa nga u shumisa founu tshileludzi tsha vhudavhidzani nga kha inthanethe kana nda vhudzisa vhashumi vha banngani heneyo.

Ndi nga ṱoḓa u shumisa brooker i re mulayoni, hone ndi nga ṱoḓulusa nga kha bannga ine nda i shumisa.

Ee ndo no ḓiwana hafhu ndo wana thuso nga u ṱavhanya.

Ndi vhona zwo tsireledzea ngauri arali airtime i sa dzhene founnoni ndi a kona u founela bannga nda i ḓivhadza uri yo dzhia tshelede mara a i ngo mpha airtime.

Ndi uri hoyo muthu o balelwa u badela ha nga koni u ongiwa lwa tshipentshela.

Hu u shumisa bannga kana brooker i re mulayoni.

Ndi nga u shumisa ṱhingo dza vhudavhidzani honeha na uri khamphani ise dzi dodombedzwa zwo teaho kha dzi ofisini dza UIF.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri vhomme hezwi vha tshi khou shuma vha vha vha khou badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi zwine zwa amba uri zwi vha zwo fanela uri tshikwama tsha UIF tshi vha badele murahu musi vha sa khou kona u shuma, vha khou ongana na vhana.

Ndi nga i tandulula nga u founela bannga uri i humisele eyo tshelede murahu kha nṋe kana nda founela muthu e nda khakhela khae nda humbela uri a nnyitele yone murahu.

Ndi a uri muthu u ḓo vha o salelwa nga u badela masheleni maṱuku, zwine zwa thusa uri a songo vhilahela nga masheleni.

Zwithu zwo no nga dzi Fixed account na dzi Notice account u vhulunga masheleni.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nahone zwi songo fanela ngauri ayo masheleni a vha a aṋu.

Ndi khombo dzo no nga muṅwe muthu a nga vha o ṱolela a kona u vhona phini dzanu lune a nga kona u tswa founu yanu a ḓirumela masheleni ngauri u ḓo vha a khou ḓivha phini dzanu dza u dzhena kha khoudu iyo ya USSD ya banngani, lune zwa sia masheleni aṋu a songo vhulungea. Zwo fanela uri muthu a tshi shumisa izwo zwiitele, a zwi ite hu si na muthu tsini kana muthu o ṱolelaho kha founu yawe.

Kha tshitshavha tsha hashu ndi vhona tshibugwana itshi tshi tshi farea zwavhuḓi hone vhathu vha shango vha tshi badela ngauri mbadelo dza hone a dzo ngo u tou ḓalesa dzi a farea, dzi swikelelea nga muṅwe na muṅwe saizwi tsho itiwa tshi tshi sedza vhupo honovho uri vhathu vha nga swikelela zwifhio na zwifhio.

Ndo no vhuya nda ya mbulungoni, muṋetshedzi wa tshumelo he a i ṋetshedza nga nḓila yavhuḓi, a ḓivhadza zwithu nga nḓila ḽa yavhuḓi, a fha uri vhathu vha tea u ya gai nga nḓila yavhuḓi, a fara vhathu zwavhuḓi, a tshimbidza mushumo zwavhuḓi.

Nda tshi ḓo fhungudza zwiṅwe zwa zwithu zwine nda zwi badela kana u zwi renga uri ndi kone u vhulunga tshelede nnzhi.

Ndi khaedu dzo no nga u vhudziwa u pfhi a vha ngo redzhistariwa kha tshikwama tsha UIF nga khamphani ine vha shumela khayo, vha nga dzi kunda ngo u ṱoḓulusa uri naa khamphani yavho i khou badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Ndi lu, tshiṱifikheithi tsha no sumbedza uri o vha a khou alafhiwa kana o vha o valeliwa vhuongeloni na statement tsha banngani.

Uri bannga dzi vha dzi khou shumisa masheleni adzo manzhi lune muthu a nga kona u shavha kana u sa badela musi o no wana nnḓu.

Ndi nga ya banngani kana nda vhudzisa dzi hodelani dzine nda ḓo vha ndi khou dzula khadzo, hone na mavhengeleni ane a ri. a re hanefho, ndi nga vhudzisa.

Ndi nga khetha yone i nga mpha nyeletshedzo ya vhuṱungu ngauri vhuṱungu ndi tshithu tshine muthu u a kona u tshila natsho lwa vhutshilo hawe hoṱhe mara maḓipfhele ndi zwithu zwa tshifhinga nyana.

Ndi u ṱuwa nga kha u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani, hone zwithu zwo no ṱoḓea ndi bambiri ḽo no sumbedza uri u na banngani. Hone ḽo no sumbedza miṅwedzi miraru, na bammbiri ḽo no sumbedza uri u ya holeliwa, na garaṱa ya basa.

A thi ngo ṱangana na khaedu musi ndi tshi ḓadza fomo dza garaṱa ya tshikolo.

Ndi ya uri a dzhie garaṱa ine a ḓo kona u i badela, a sedze nzwalelo dzine a tea u dzi badela, uri u ḓo dzi kona naa. Hone a songo dzhia garaṱa a tshi itela takadza vhathu, a dzhie a tshi itela zwithu zwone zwa khou tea u muthusa.

Ndi dzi vhambedza nga u vhudzisa vhashumi vha banngani, hone nga nṋe muṋe ndi dzhia kana, ndi sedzesa ine ya badela nzwalelo ṱhukhu.

Ndo shumisa internet, honeha, zwo tshimbila zwavhuḓi ngauri zwi dodombedzwa zwo ḓovha zwi khou ṱoḓiwa, ndo vha ndi nazwo hanefha kha ṱhingo. Zwe zwa ita uri zwi si lenge.

Nga uri account yone yavha yo to iteliwa u vhulunga tshelede, i ḓisa nzwalelo nnzhi, u fhirisa account yo ḓoweleaho.

Ndi account ine wa panga kana u longela khayo masheleni, u ya nga hune wa ṱoḓa ngaho, honeha wo i kalela tshifhinga uri ayo masheleni a ḓo bva lini.

Ndi zwa uri i ḓo hula ya vha na tshelede nnzhi zwa u thusa musi wo no hula, nga uri i ḓovha yo novha nnzhi itshi fhira iyo ye iwe wa i dibositha.

Zwi a thusa u swikela tshipikwa tsha zwa masheleni, nga uri hezwi wo dibositha kha account yo dzudzanywaho, zwi thusa uri a u nga lingea wa i bvisa nga uri a ibvi tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi zwipikwa zwingaho arali muthu a khou nyaga u ḓibvisa kana a khou nyaga u renga tshithu, a nga shumisa eyi account yo dzudzanywaho u vhulunga masheleni awe.

Ndo vhuyelwa nga uri i kone u vha na masheleni ine ya kona u a shumisa, i tshi zwiḓivha uri muṋe wao ha nga ḓi a maṱoḓa nga hetsho tshifhinga.

Ee, ndi nga vhulunga u itela u renga goloi kana u badela university, u fhira u dzhia goloi nga tshikolodo, kana u dzhena yunivesithi nga tshikolodo. Zwi ḓo thusa uri na nṋe muṋe ndi sale na manwe masheleni, sa ezwi akhanthu yo dzudzanywaho i tshi bveledzisa dzi bvelelo nga khayo. Ndi amba dzi nzwalelo.

Ndi nga kona u i valela lwa ṅwaha muthihi, na miṅwedzi ya rathi.

Ndi nṋe muṋe muvuli wayo, nga uri yo rali ndo i vula, ndi tshi panga tshelede i bveledzisa dzimbuelo dzine dza vha nzwalelo. Honeha bannga a i kokodzi, u i wana yo ralo yo fhelela.

Ndi khombo i ngaho ya uri arali u na zwithu zwa shishi zwo dzhayaho, a u nga koni u shumisa iyo tshelede ngauri i ḓovha yo valelwa.

Ee, ndi vhona dzo tea vhaswa, u itela uri vhaswa vha songo ḓi dzhenisa kha zwikolodo. Honeha vha to vhulunga masheleni vhone vhaṋe, u itela u renga izwo zwine vha ḓovha vha khou ṱoḓa zwone.

Ndi ya uri kha i ite, honeha ara ana tshelede nnzhi, nayo a i dibosithe nga ngomu, u ḓo wana nzwalelo nnzhi.

Zwi ita uri ni wane nzwalelo nnzhi hezwi wo i vhulunga lwa tshifhinga tshilapfhu, honeha i vha yo vhulungea.

Ndi vhona mobaiḽi i tshi thusa vhathu uri vha kone u langa tshelede yavho lwa khwiṋe ngauri u kona u vhona kana u shumisa tshelede yau tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe zwi sa khethi uri vhugai nga tshifhinga ḓe, sa izwi zwi tshi shumisa ṱhingothendeleki azwi ṱoḓi uri u thome u to ṋamela tshiendedzi uri u ye banngani, zwi vha zwi khou dovha zwa u vhulungela masheleni.

Ndi mushumo wa uri muṱa u sa vhilaele nga u fheleliwa ha muthu muhulwane kana ono londa muṱa.

Ndi tsha uri muṅwe muthu a nga kona u dzhena kha bannga yau au dzhiela masheleni au oṱhe we wa mavhulunga kana u mavhea u tshi ṱoḓa u mashumisa kha zwa ndeme ene a madzhia a mashumisa zwine a khou nyaga u mashumisa zwone ni songo langana kana u tendelana.

Ndi ya uri nia kona u vhulunga masheleni e navha ni tshi ḓovha no a shumisa u badela musi no a badela nga tshifhinga tshilapfhu sa izwi arali wa ṱavhanya u badela tshifhinga tshisa thu swika i vha yo fhungudza, honeha zwi thusa uri u kone u dovha hafhu u dzhie musi tshiṅwe tshifhinga u tshi ṱoḓa.

Ndi tshithu tshine wa shumisa u vhulunga masheleni kana u vhea masheleni khatsho.

Ndi uri u vule akhaunthu u hayani hune wa dzula hone usa ṱoḓi uri u thome uye banngani, lune wa u tshi fhedza wa kona u i shumisa nga khathihi.

Zwi nga ita uri ndi sa tou funesa u hadzima tshelede sa izwi ui lifha murahu zwi sa takadzi, zwi tshi takadza u tshi i dzhia honeha miṅwaha miṱanu i vha i minzhi u khou sokou lifha tshelede u sa tsha ḓiphina ngayo.

Ndi tsha uri nga etsho tshifhinga tshine vha khou mbudza tshone ndi ḓo badela masheleni a linganaho vhugai, honeha arali nda ṱavhanya u badela ndi ḓo badela a linganaho vhugai nahone dzi nzwalelo nga ṅwaha nga ṅwaha dzi engedzisa hani.

Ndi nga mueletshedza uri a dzhie tshelede ine a nga kona ui badela nga miṅwaha mivhili hu si ri miṅwaha minzhi minzhi, honeha a thome a sedze fhethu hunzhi a tshi fhambanyisa dzi nzwalelo dzi no tea u badeliwa nga nṱha.

Ndi nga muvhudza uri mobaiḽi mani i waniwa kana u kona u i shumisa ngau puṱedza USSD ya bannga ine wai shumisa, honeha u a kona uri u rumele vhathu tshelede ngayo ua kona u renga aithaimi u tshi ḓi rengela kana u tshi rengela muṅwe muthu ngayo.

Ndi tshelede khathihi nadzi khadi dza bannga nnzhi nnzhi dzine nda dzi shumisa khathihi na basa.

Ndi nga humbula u dzhenelela kha izwo zwithu sa izwi zwi tshi ḓo thusa muṱa wanga arali ha nga itea zwiṅwe zwithu kha nṋe zwine a zwingo lavhelelea.

Ndi mbudziso dzi ngaho hedzi zwi ḓo dzhia miṅwaha mingana u badela, honeha ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai nga ṅwedzi nga ṅwedzi nzwalelo dzi ḓo engedza kana dzi ḓo dzula dzo ralo u swika ndi tshi fhedza u badela naa.

Ndi nga muvhudza uri lufu alu khethi lufu a luna miṅwaha lufu lu ḓa u songo lavhelela so zwi vha khwiṋe arali wa dzula wo lugisela ḽa matshelo ngauri ahuna ono ḓivha ḽa matshelo u fhira yehova.

Ndi nga muṱuṱuwedza uri arali a sa fulufheli mobaiḽi mani a shumise inthanethe mani uri a kone u vhona tshelede yawe tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi nga ṋanga ine nda ḓovha ndi khou i hira nga tshelede ya fhasi, ngauri mitengo yadzo i ḓovha i khou fana zwino amba uri arali ndi khou i hirisa nga tshelede ya fhasi ndi ḓovha ndi khou kona u vhulunga tshelede iṅwe u fhirisa musi ndo dzhia heiḽa iṅwe.